Ditlhotlhwa tse di kwa godimo di dira gore batlhokatiro ba seke ba kgona go kry-a monyetla kgotsa tšhono ya go apply-ela ditiro.

Nna ke dirisa data ya Telkom-o e leng gore e na le special-e se se go teng Mo'Nice. Mo'Nice e na le one gig-e ya teng ke seventeen ranta and-e ke gig-e e leng gore e tsaya nako ga e fele ka bonako ebile network-e ga e sokodise ka dinako tse dintsi.

Tlhwatlhwa ya data e ke e dirisitseng mo kgwedi e, e ko tlase ga five hundred-e, ka gonne ke Telkom-o ebile e tsaya lobaka lo lo leele. Nkile ka dirisa MTN mo di kgweding tse di fetileng, mme nna ke dirisa seven hundred-e ka kgwedi.

Ke data ya thirty gig e ka itumedisang gore e kgone go tsaya kgwedi yotlhe. Gape nka rata gore e tsene ka di-one tsa kgwedi le kgwedi.

Fa go ka dirisiwa five gig-e batho ba ba tshwanang le bana ba sekolo or-re ba ba leng mo dithutong tse di kgolo ba ka kgona go fitlhelela dipatlisiso tsa bone tsa tiro ya sekolo ka bonako, ba ka kgona go submit-a le tiro ya bona ya dipatlisiso ka network-e e tsepameng. E ka kgona go thusa barutwana, baithuti, le barutwana le barutisi gore ba kgone go kry-a go tsena mo mafaratlhatlheng, ba kgone go kry-a dipatlisiso tsa bone mo nakong e e sa fediseng pelo.

Reka data fa o reka data o simolola ka go reka airtime-e. Fa o fetsa go reka airtime-e o dial-a star one two three star. E be fa o dirisa network-e ya Telkom-o e be o tlhagisetsa di data tsotlhe tse di tlhagelelang e be o itlhopela e wena o e ratang. Morago ga foo fetsa go reka data o ka tsena mo mafaratlhatlheng wa buisana le ba losika.

Se nka se dirang nka netefatsa gore ka dinako tsotlhe fa ke sa dirise mogala wa me wa letheka, ke tima data ya me. Be ke tšhuma data ya me fela fa ke batla go dirisa mogala wa me wa letheka ke tsena mo mafaratlhatlheng.

Fa ke dirisa network-e ya Telkom-o ke ile ko lebenkeleng ba mpotsa gore a ke batla e airtime kgotsa data. Nka itlhopela e airtime ka gobane fa ke reka special-e sa data ko Telkom fa ke re Ke batla special-e sa data ke tshwanetse go dirisa airtime ga ke kgona go kry-a special-e sa data ke setse ke data.

Se nka se dirang nka mofa bontlhabongwe ba data ya me ka go mo romelela kgotsa nka mo kopa gore ene a romelele email-e ya gagwe ko go nna nna ke romele ko a tshwanetseng go e romela ko teng.

Ke tshepa le go dumela gore mo nakong e e tlang go tlabo go dirisiwa unlimited data gobane bontsi jwa batho mo dinakong tsa jaanong jaana ba setse ba dirisa unlimited data gobane e kgona go ba thusa go save-a tšhelete. Mo e leng gore ba kgona go dirisa tšhelete ya bone sentle ka mokgwa o ba tshwanetseng, gobane ba setse ba itse gore ba patela selekanyo se se kana kang for data and-e ke dumela gore.

Ee, e siame go ka dirisiwa ke baithuti gobane e ba thusa gore ba kgone go dira dipatlisiso tsa bone, ba kgone go tlhaloganya dilo tse dingwe ka mokgo barutabana ba sa kgone go ba tlhalosetsa ka gone.

E ama dithuto tse di kgolwane ka gore, baithuti ba feleletsa ba sa tlhole ba ithuta or-e ba sa ba kgone go bala or-e ba kgone go itirela di-research-e tsa bone gobane ba tseya di information-e gotswa mo jaaka e ntse e be ba e romela jaaka dipatlisiso tsa bone. Itse dipatlisiso tsa bone selo selo se dira gore baithuti ba tswafe ba palelwe ke go itirela ebile ba seka ba tlhaloganya se ba se dirang.

Dilo tsa go tshwana le di founu tse di tshwanang le bo iPhone, di a ntsietsa go bane ga ke a di tlwaela. Ke di founu tsa ditlhabologo tse eleng gore di tsaya maitlhomo a ntlha mo ditlhabologong. Ka jalo ka dinako tse dingwe ga ke kgone go dirisa gobane ke palelwa ke go tlhaloganya dilo tse dingwe, di-settings-e tsa teng.